Diaparo tsa basadi tsa setso di dintle tota, di dintle ka ntlha ya gore di khurumetsa sengwe le sengwe se se leng botlhokwa mo mosading se se sa tshwanelang ke go tlhagelela, le ka mofuta di dirilweng ka teng di a khurumetsa gape mara di dintle di tshwanela basadi.

Dijo tsa ga moswi ga a tlhokafetse re itse gote ga di tswe ka lelapa go tlotla moswi. O ka se tswe ka dijo tsa moswi ka ntlha ya gore di tla le tlisetsa loso ko le yang ko teng kapa ko lelapeng la lona.

Go latelela fashion-e ya segompieno go ka dira gore re kgotlhang le setso ka ntlha ya gore fashion-e ya gompieno e tlhagisa thata dilo tse di sa tshwanelang gore di tlhagelele mme setso sone se etsa e le ruri gore se khurumetse sengwe le sengwe se tshwanetseng gore se se a bonwa ke motho kwa ntle ga molekane wa gagwe.

Pharologano magareng ga manyalo a gompieno le manyalo a bogologolo ke gore manyalo a gompieno re lekana, monna le mosadi ba a lekana, re ile sekolong ka go tshwana, re bereka rotlhe, re tlisa tšhelete mo ntlung rotlhe. Ga go bonolo gore o letlele motho gore a seka go tshwara pila mme le bereka lotlhe.

Go boloka puo go botlhoka e le ruri gonne bašwa ba gompieno ga ba sa bua dipuo tsa bone. Ba lebeletse go bua Seesemane se le esi. Go botlhokwa go nna le dibukana gore o nne o fa bana ba gago ba itse go buisa puo ya bone le sone Seesemane ee, se botlhokwa mme le go bua puo ya gago go botlhokwa gore e seke ya nyelela puo.

Go ya ka setso sa ka, mosadi ga e le motlholagadi a swetse ke monna ga a tshwanela go tswa ka lelapa la gage. Mme ga go diragala gore a tswe ga a tshwanela letsatsi le dikele a le koo, letsatsi le tshwanetse le dikele a le mo jarateng. Ga a tshwanela go tlala-tlala le e seng, le nama ga a e je o itima nama for six months, o apara le diaparo tse di tla bontshang gore ke motlholagadi.

Thekenoloji ya go reka dilo mo inthaneteng tota e re thusitse go le go tona gonne o kgona go reka dilo kwa moseja o ntse o le mo Aforika Borwa o le ko lapeng la gago, e a re berekela go le tota, go fokotsegile le go tsamaya thata mo tseleng.

Batho ba ba dirang di-fashion-e ba a tlhaloganya gore go na le diaparo tsa setso. Go na le diaparo tsa setso tsa segompieno ga di tshwane le diaparo tsa setso tse le tsa bogologolo, ke diaparo tsa setso mme o ka kgona go di apara wa kgaba ka tsone ka segompieno di na le boleng bole.

Dijo tsa setso di botlhokwa e le ruri ka ntlha ya gore o kgona go bona gore fa gago apeilwe selo se se tshwana ka nang le se go rela ke setso se feng, ke batho ba setso se se feng ba ne ba apaya. Fa go botlhokwa tota gore re beye dijo tsa setso sa rona, re bule le di-resturent-a gore re rekisa dijo tsa setso sa rona re di rekisetse batho ba ko moseja.

Go ya ka setso sa rona basadi ga ba tshwanela go nna le seabe mo dipuisanong tsa magadi mme nna ga ke dumelane le seo, gonne mo nakong e re tshela mo yone basadi ba ba bogologolo ba tlhaloganya gore go yang go nna mo lenyalong, ke bone ba ba ka etsang gore motho a kgone go tlhaloganya.

Fa nka laletsiwa ko lenyalong la setso, gate ke apare diaparo tsa setso, ke nagana nka apara le le blue and white gonne ke lone le le bontshang gore ke lenyalo la Setswana. le le blue and white-e ka hemp-e e le tshweu, a bo o rwala tuku e blue and white ke sone Setswana ga se feleletse.

Fa nka nna le tšhono ya go ithuta dipuo di le tlhano, nka ithuta puo ya seVenda ka gore ga se batho ba bantsi ba ba itseng go bua seVenda. Nka ithuta puo ya seZulu, seZulu ke sone se batho ba sebuang go le gontsi go rela gore o tlhaloganya ke batho ba bantsi. Nka ithuta seSotho ka ntlha ya gore se batlile se tshwana le Setswana. Nka ithuta le sePedi ka ntlha ya gore ke ke na le kgatlhego mo sePeding. Ke be ke ithute le Afrikaans-e ka ntlha ya gore Afrikaans-e ke language e okare e tla tloga ko nyelela mo Aforika Borwa.